Ke ya kgona ho tsoha ka nako tseno tsa mesong, mme mohlomong ke kene Internet-eng. Ka matsatsi ka ho fapana ho tlatsa ho re ebe mohlomong ke etsa eng, mohlomong data ya ka ya motshehare e , mohlomong ke itse o ka nako tsohle, ke tlo qetella ntho tsaka tsa mesebetsi. Le ho re mohlomong tse ke sa kgonang ho di etsa motshehare ka data e . Ka nako tse ding motho o hlobahetse, o e phumana a tsoile ka nako tse ekng ho re mohlomong aka sebedisa data eno ka mabaka a ntho tsa hae tsa praefete.

Mokgwa e leng ho re nka netefatsa ditaba ho re di nepahetse, ke ho batla batho ba di bohileng ditaba tseo mohlomong ke netefatse le bona. Mohlomong ha e be ke kotsi ke tle ke ye ke lo iponela yona ho re hama nnete nnete ho etsahetse na. Kannete nke se phatlalatse taba e leng ho re ha netefatsa, tlameha ke etse bonnete le makgobonthitha ho re ke etsa ka hohle ho re taba ke ya e netefatsa ho re ebe e jwalo. E be mohlomong ha ke fitise taba tse loreng ke tsa mafosi, le ho re ha e be mohlomong taba ke kae kae, ke mo ke qotsitseng teng ho reng ha o batla ho re taba tse netefatsa ho tloba le mo isang teng.

Bothata ke ho re ntate moholo o hlokomela ho re mehala ena ya jwalo jwalo a ferekane haholo, mme mohlomong ha utlwisise hobane jwale ena app-o ho ko re ferekana ke moferefere. Mohlomong ha utlwisisi le seo a batlang ho etsa, e be mohlomong ha utlwisise le ho reng ha tobetsa mona le mane. O bona jwale ho hlaha ho hong a sa batleng ho bala, o bona e le ntho e mo ferekanyang haholo hobane jwale ha se tseba ho re o etsa o etsa jwang. Ntate moholo o na batla mohalahala wa thekeng, ele ho re mohlomong o haufinyana feela ebile o bonolo ho ho sebedisa ntle le ona e leng ho re jwale o tlameha o reng, a nahane ka thata. Mohlomong o tobetsa nthwena e itseng o so fetohile ha o sale jwalo, jwalo nthwena e makela ho ferekana haholo.

Mohala wa thekeng a bapala karolo e bohlokwa haholo, hobane jwale matsatsing ana kapa nakong ya hana jwale o entse bophelo bo be bobebe haholo. Hobane jwale o kgona ho iketsa CV ka yona mohala wa thekeng o ntso dutse hohle mo o leng teng. O kenya dintlha tsa hao, o bo di qete, boloke founung ya hao. Mohlomong o kene bo internet-eng o o o o lekole mesebetsi e leng horeng ya e fumaneha marangrang mona. Mme mohlomong wa kgona le ho romela di CV tsa hao mesebetsi e leng ho re o bone hona marangrang di internet-eng mona. Ka mantswe a mang, ha ho sa hlokeha ho re mohlomong o no ye kwana ke kwana o nno batle mosebetsi, mosebetsi o so batlela haufinyana. ka mantswe ao founu ena e bapala karolo e bohloko le app ena ya di CV ena e thusa haholo, haholo hobane jwale e nolofatsa bophelo.

ChatGPT ke tse ding tse loreng di bohlokwa haholo tse o ka bang le tsonandi founung tsa hao. Hobane ka nnete jwale e thusa haholo ntlheng ya ho fana ka dikarabo, ntlheng ya tlhaloso, ntlheng ya ho thusa ho ngola. Mohlomong e ka o thusa ho etsa ntho tsa sekolo o ngole e kareng ke motho a ngotseng. Mohlomong leha o batla bo mesebetsi e batla di cover letter, e tlo thusa haholo ngolla, e bile e fana ka tlhakisetso le tlhaloso e ngata e le ho reng mohlomong e hlalosa hantle ho feta ka moo o no ka hlalosa ka teng. Mme ka tsela e jwalo dintho di bobebe. Mme ka tsela ya mofuta o jwalo ha o satla hlokeha ho re mohlomong o tlameha o tlo nahana ka thata ho re eng ke eng. Ka mantswe a mang, ausi wa ka e bohlokwa bo jwalo ChatGPT e tholahala mohaleng wa wa thekeng mona.

Hokelo ya internet Wi-Fi e tlamehile e le ho reng e be ntho e leng ho reng haufinyana naheng kapa metseng e re phelang ho yona. Ntle le ho re mohlomong re tla re tsamaye nako e telele kapa re ye e batla Wi-Fi. Ke nahana mohlomong ka hara ka hara motse ho be le hokelo e o e tla kgona mohlomong ho batho. Ho hafola ya batho, ho hafola ho re batho ba ne ba tsamaye ho ya kwana le kwana.